Uluntu luzawukwazi ukuziqalela amashishini okuthengisa mhlawumbi imfuyo, bakwazi ukuziphilisa.

Ndizawubiza itrektara ezawukwazi ukunceda yenze umsebenzi ube lula.

Uyakwazi ukuthatha iinkukhu ebaleni xa mhlawumbe kungekho nto yakutya okanye uthengise zona ezi iinkukhu unazo ukuze ukwazi ukuthenga igrosari yokutya ekhaya.

Ukuthengisela oosomashishini abangaphandle nabalapha eMzantsi Afrika.

Iimeko ziye zohlukane kuba ehlotyeni kuye kutshise kakhulu ufumaniseke uba iigusha azinamanzi oneleyo. Ebusika kuye kubande kakhulu ufumaniseke uba ke ngoku iigusha funeka sizisuse kulaa ndawo ezilala kuyo sizifake noba mhlawumbi kusendlini apho siza kubasa khona zingazugodola.

Siye sizibeke phezu kwesaka, sizigcine endlini epholile engenabushushu. Emakhaya ke ziye zihlale erontini.

Ndingamqasha kuba xa eye waya eyunivesithi wayifundela le nto yobufama loo nto ichaza ukuba unolwazi oluninzi olungandinceda nam ndingumfama. So ndingaye ndimfake aze azophuhlisa ifama yam, ancedisane nam nendawo endihlala kuyo.

Iba luncedo ngoba uyakwazi uthatha uboya begusha uyobuthengisa kwiifektri ezisebenzisa uboya mhlawumbi ukuthunga iimpahla ukwenza iimpahla, ukwenza iwulu. Abantu mabathathe uboya beegusha xa benazo iigusha, bazichebe, bathengise uboya buzobenzela imali.

Okokuqala ndingathengisa, ndingathengisela abantu apha ekuhlaleni abanemicimbi befuna ukuxhela igusha emcimbini. Okwesibini, ndingathengisa uboya begusha kwi-factory ethengisa iimpahla, xa beyenza lo mpahla isebenzisa uboya begusha. Okwesithathu, ndingathengisa ndithengisele abantu kwalapha ekuhlaleni abafuna uqala ishishini okanye befuna nje ukuba nemfuyo yeegusha emakhayeni abo.

Urhulumente mna ndingasuke ndithi mhlawumbe uba bekuthiwa ufika kwiindawo ezi ezisemakhaya abantu abangenalwazi oluthe vetshe, abantu basetyhini ke ukutsho, afike mhlawumbi azobachazela kabanzi ukuba uncedo , ukuba nefama ingabanceda kanjani. Abafundise ukwenzela uba bakwazi ukuziphuhlisa bona emakhayeni abo.

Kubalulekile ukugcina imfuyo yakho isesimeni esihle, ukuyinakekela nje ukwenzela ukuba abantu xa beyibona bangaboni imfuyo ediniweyo, imfuyo engondlekanga. Into endingayenza mna kukuqinisekisa uba ndiyazitofa, ndiyazityisa ngendlela efanele zitye ngayo, zityebile zintle ukwenzela uba xa bebona abantu befika ngoDisemba befuna uthenga bazothenga apha kum. And ixabiso mhlawumbe ndithi ulehlisa kancinci ukwenzela uba ndibize abantu abaninzi bazothenga apha kum.

Amafama akhasayo, kungaba licebo elihle ngoba loo nto itsho uba bazawukwazi ke ngoku uba nabo baphumelele baye phambili, bakwazi ke ngoku ukunakekela abantu apha ekuhlaleni nabantu emakhayeni abo. Bakwazi ukondla, ikwazi ukungena imali apha , apha ekhayeni. Ngoba bazawutsho bakwazi nothengisa loo nto abanayo mhlawumbi, noba yimfuyo noba zizithelo.

Isivuno esibolile xa usipakisha nesivuno esingabolanga siye sichaphazele esi singabolanga isivuno naso size sigqibele sibola ke ngoku.

Zininzi, xa singabala nje ezimbalwa yikhaphetshu, ngamazambane, itswele, so ezo zontathu. Kukhona ke nezinye. Ibhanana nayo iyakwazi ukukhula nje xa ufake ixolo layo ngaphantsi komhlaba.

Into ongayenza xa kukhona mhlawumbi izinto ezibolileyo endlini ezinjengamazambane okanye ikhaphetshu, iziqhamo nje ezibolileyo, ungazifaka phaa kulaa ndawo ofuna kuchume kuyo ngaphambi kokuthi uqalise ukulima. Okanye ungathenga evenkileni imanyola uyifake phaya ukuze uzawuba neziqhamo ezichumile kakuhle.

Okokuqala, ungaqinisekisa uba apho ugcina khona imfuyo yakho kucocekile, komile, akungeni manzi. Okwesibini, kumane uthatha imfuyo yakho uyisa ediphini ngexesha lokuba, mhlawumbi apho ekuhlaleni xa kusiwa imfuyo ediphini neyakho uqinisekise uba iyaya ediphini izawutsho ihlale icocekile. Xa kuba mhlawumbi apho kuhlala khona imfuyo kungena amanzi okanye kuhlala kumanzi, zama ukufaka igrabile apha phantsi okanye uvale ngomququ wokuba kuhlale komile ingazuba, imfuyo yakho ingazuba nodaka apha ezinyaweni.

Xa umhlaba umanzi kakhulu izixhobo zokuvuna ezifana neetraka okanye nee-harvest azikwazi ukusebenza kakuhle kuba zinokutyhwiliselwa okanye zitsale udaka, and loo nto yenza imisebenzi yokuvuna ime okanye ichithe ixesha elininzi ukuchaphazela ixesha lokuvuna.

Okokuqala, ndingaxhasa iSebe lezoLimo ukuqinisekisa ukuba abantu baseMzantsi Afrika bayafumana ukutya okwaneleyo. Okwesibini, ndingaphucula, ndingaphucula umgangatho weemveliso ukuvula amaziko amatsha eAmerica. Okwesithathu, umgangatho, ndingaphucula nomgangatho wobomi kuluntu lwasemakhaya.